Ka gore batho ba bantsi ga ba na madi a go reka dilo tse tsa bo data ebile ba tlhoka le madi a gore ba kgone go bona dilo tse ba di tlhokang tse ba di bonang ko di-data-eng tse dingwe.

Data e ke e rekang, ke reka data e ke itseng gore e dula e le teng for kgwedi kaofela ebile data e ke e sebedisang ke sebedisetsa for dilo tse botlhokwa.

Data e ke e rekileng ka kgwedi e e fitileng ke data e e leng ya two gig ebile ke kgonne go dira dilo tse ngata ka yone.

Ke ka batla data e kene ka letsatsi la kgwedi ya pele ebile ke two gig-e data e ke e dirisang ka gore ke yone e nthusang for ka kgwedi ka moka.

Lebelo la go dirisa five G ke gore le thusa ka go dira dilo tse ngata ka nako e nnyane ebile e na le lebelo le le ngata ka gore ga o sokole a e tla ko network-eng.

Ke ka bolela tsala ya ka ka gore a reke data e ya kgwedi ke e sebedisang e le two gig-e ebile e tla kgona gore a dire sengwe le sengwe se a se batlang.

Ke ka ntsha dilo tse di sa di diriseng mo founung ebile ke dule ke timile data ka gore ke light-a data fela ga ke tlo sebedisa for dilo tse botlhokwa.

Fa ke ya lebenkeleng ke dirisa, ke fitlha ke reke data lebelela gore data eo ke ya bokae ebile e tlo mpeya ya for kgwedi tse kae.

Ke ka kadima tsala ya ka founu ya ka a kgone go sebedisa E mail-e ge a batla go romela dilo tse botlhokwa ko yone ka data e ke na leng yone.

Ditlhologanyo tsa data ke gore ba batla go bitsa batho ka data e ba tlaba ba e rekisa, e fa ba rekisa data e ngata jaaka bo unlimited-te ba batla go bitsa batho ba kgone go reka mo data-eng ya bone.

Ee, e botlhokwa ka gore baithuti ba ka kgona go dira dilo mmereko wa sekolo ka data eo ebile ba kgone le gore ba tsene sekolo ka yone data eo e ba thusa ka dilo tse dintsi.

E ama dithuto ka tsela e e siameng ka gore e kgona go ruta bana dilo tse dintsi tse ba neng tse ba sa di itse, le rona bagolo ga a le re sa di itse le ko sekolong a ra rutiwa ka tsone

Ke dilo tse dintsi jaaka bo di-laptop-o, bo di-smartphone-u, bo di-tablet-e tse e kgonang go thusa motho wa kajeno le motho wa kgale ka gore jaanong data le di-telephone-u ke ntho e e siameng.

Thekenoloji gore e gole ke gore jaanong re phela mo bophelong ba thekenoloji dilo tse dintsi jaaka bo di-television-e, bo di-radio, bo di-founu, di tlile le thekenoloji mo matshelong a rona.

Ke go dira tšhelete mo founung ebile gore o kgone go dula o na le madi ka founu ka gore batho ba bantsi ga ba tsebe gore o kgona go dira tšhelete ka founu.

Ka gore batho ba ntse ba na le botlhale bole ba kgale ebile ba maiketsetso ke dilo tse dintšha mo maphelong a batho.

Ee, ka gore batho ba ile ba felelwa ke mesebetsi ebile ba dula ko dintlong ba sa na ditiro.

Di-chat box-se ke dilo tse o kgonang go di botsa potso e nngwe le nngwe mabapi le fa selo se go tlhola le ba batho ba internet-e bone ba na le go bolela maaka fela.

Ka gore batho ba bangwe ba ntse ba tshwareletse dilo tsa kgale ebile ba tshepa gore botlhale ba kgale ke bone bo siameng.